Eyona inzima phakathi ukuvuna nokutyala umbona ukutyala ngoba ukutyala akuthembisi ukubana kuzobakho isivuno kuba usenokusityala isityalo esingumbona kodwa ke iziqhamo zingaphumi, loo nto ibangele ukuba ungakwazi ukuvuna. Kwaye ukutyala kufuna kube kanti uhleli nje usiphethe kakuhle isityalo sakho usinkcenkceshele kwaye usinakekele kangangoko unako.

Umlingane wam kwezoshishino ndingambonisa ukuba linyathelo elihle eli ngoba isityalo sika jongilanga umvuzo wokwenza ioyile, oyile leyo esikwaziyo ukuyixabisa kwixabiso eliphezulu kuba ifunwa kakhulu ngabathengi. Njeba sikwazi ukuyixabisa kwixabiso eliphezulu siyakwazi ke ufumana umvuzo kunye nenzuzo engaphaya kunezinye izityalo ngenxa yale nto yokuba sikwazi ukuyenza sikwenza ujongilanga abe yioyile izotsho ifunwe ngabathengi kangangoko.

Awona mazwe athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika yiUnited States, United Kingdom ne-European Union.

Ubungakanani besivuno buba lunefuthe ngenxa yento okubana ubungakanani besivuno bubo oye bukhombise ukuba isivuno siza kuthengiseka kwixabiso eliphezulu okanye kwixabiso elincinci. Yiloo nto ke isivuno kufuneka sibe kanti sikhulu sikhulu ukuze sikwazi ukusithengisa kwixabiso eliphezulu kunaxa besizo thengiswa kwixabiso eliphantsi libe sibe sincinci isityalo okanye isivuno.

Esona sityalo endisityayo endithanda ukusitya kwaye endinokuba nomdla wokusityala sisipinatshi esithi sukuqala isipinatshi sinenzuzo kwizihlunu kwaye ziyasiphilisa izihlunu zomntu. Kwaye isipinatshi sikwayimpilo nakwisikhumba somntu kwaye isipinatshi sisonke nje simlungele umzimba kunye nempilo.

Esona sityalo esityiwayo endingaba nomdla wokusityala sisipinatshi kwaye isipinatshi akunzimanga usityala, isipinatshi ungasityala ngembewu kwaye usityale nangezithole ukuze usityale ngezithole okanye nembewu kufuneke ube kanti uyagrumbela usasaze imbewu xa uzobe usityala ngembewu. Ugqume ugqumathele uze unkcenkceshele iintsuku zibe sixhenxe phambi kokuba kuvele isiqhamo, ukuba ulima ngezithole isithole uyagrumba ufake isithole uqiniseke uba siyazivela ngaphandle emva koko umane usinkcenkceshela naso ethubeni sizothi sizikhulele.

Imveliso yomobe iyadingeka ngoba yiyo ekuhluzwa kuyo amanzi amanzi azothi enziwe ukuba abe yiswekile le siyityayo singabantu.

Isityalo sikajongilanga sinenzuzo kakhulu ngoba oku ukwaziyo ukuhluza kwesi sityalo okuyi ioyile kuxabiseka kwixabiso eliphezulu, xabiso eliphezulu elizokungenisela imali xa sele esaa sityalo sivuniwe saze sathenjiswa senziwa ioyile. Yiyo loo nto ke sibalulekile eso sityalo kwaye yiyo loo nto sineengenelo ezininzi ngoba ioyile isexabisweni eliphezulu kwaye ibalulekile kwimpilo yangemihla ngemihla.

Yomhlaba ekutyalwa kuwo ibalulekile ngoba imeko yomhlaba yiyo ezotsho ibonakalise ukuba isityalo sizophuma sinjani xa xa sele kufike ixesha lokuba isityalo sizivunwe. Ngoba umhlaba ongalungelanga ukuba makutyalwe akazukhupha sivuno esifunekayo kodwa umhlaba olungeleyo ukuba makulinganwe uzokhupha esi siqhamo sizovunwa size sonelise nam ndingumfama.

Into eyenziwayo ukuze kulungiswe umhlaba ukuze kuveliseke isiqhamo esihle kukubana umhlaba uyapetwa kuqala kususwe eza ngca zizophazamisa ukukhula kwezityalo ndizobe ndizilimile. Kwaye emva kokuba kupetiwe umhlaba amane amane ukunkcenkceshelwa ukuze athambe amane ukuhlakulwa ukuze ayekelele angaqini kube nzima ukubana masigrumbele size sifake izityalo size silime. Kwaye emveni koko kufakwe ne-fertilizer i-fethelayiza le izokwenza umhlaba ukuba abanezinye ii-nutrients nutrients ezizonikeza amandla for iziqhamo ezo sizobe sizilimile.

Amahlathi aneengenelelo ezininzi ngakumbi iingenelo ezidibene nemithi. Imithi inemisebenzi emininzi. Ngemithi uyakwazi ukwenza iinkuni iinkuni ezo uzosebenzisa mhlawumbi for ukoja xa unomsebenzi, umsebenzi wesiNtu xa kunikwa ubeke iimbiza ubilise. Namaplanga ke asuka emithini ngawo ozophinde asetyenziswe nasekwenzeni umzekelo izindlu, izindlu zeplanga, amagali . Enye omnye umsebenzi wemithi kukukhupha namaphepha, maphepha ango sithi thina singabantu sibhale kuwo.

Hayi, iSouth Africa ayinabo oomatshini abaneleyo ukuze kwenziwe uboya begusha bube yimpahla ngoba iSouth Africa xa sele ibuthathile obaa boya abanawo oomatshini abalingene obaa boya, ngoko ke obaa boya baye babuthengise kwamanye amazwe. Olo hlobo afumane imali ke ngoku yokuzixhasa, olo hlobo.

Eyona ngxaki apha yimali nangona ke urhulumente esinokuyenza loo nto kodwa ke eyona ngxaki yimali ngoba ke xa bezozixelela ukuba bafuna ukwenza le nto bezodinga imali engapha kokuqonda. Ngoku ke loo mali kucacile ukuba yeyona nto abangenayo ngoba ke ingxaki ezinzi zalapha kule kweli lizwe zifuna imali ngoko ke eyona nto bangenayo ngoku yimali ukuze bafezekise eso sidingo.